Zwine zwa ita uri mutevhe wa TV u vhe wo teaho zwi bva kho ri heneyo TV ndi TV ya hani. Ndi TV i ḽa ya kale kale iḽani ya kale kale sa vhoniwi zwavhuḓi kana ndi TV ya plasma kana ndi TV ya smart heyi ya zwino ine wa kona u ya na kha inthanethe.

Muimbi ane u khou lingedza u dzhena kha muzika wa Afrika. Ndi nga ri kha shumise dzi puḽatifomo dzo no nga vho TikTok navho Facebook wavha u kho upload music wa wa hanefho. Wa hezwi hezwi a khou shumisa dzedzo puḽatifomo zwi ḓo kona u vhonala kha mashango o fhambananaho.

App ya u thoma ya nyanḓadzamafhungo ine nda i sedza nga matsheloni hezwi ndi tshi vuwa. Ndi thoma u sedza TikTok ngori TikTok iya ṱavhanya musi i tshi khou ḓisa mafhungo ane a kho trenda zwa zwino.

Nyanḓadzamafhungo yo shandu yo shandusa zwinzhi nga u ṱangana hanga na dzikhonani. Sa hezwi instead of ri founelane kana ri ṱangane face to face ri a kona uri ri shumise Whatsapp. Ri a kona uri ri shumise video call ri founelane hanefho. Hu si na uri muthu u kho tea u bva a ye nnḓa a ṋamele dzi thekhisi ya u ṱangana na mungana.

Puḽatifomo ya nyanḓadza nḓivho ine ya nthusa nga maanḓa ndi Whatsapp. Nga uri nga Whatsapp ndi a kona u amba na dzi khonani dzanga ri a kona u amba na mashaka anga ri a kona u founelana. Ri a kona u itela fana na dzi video call hanefho ri khou vhonana tshifhaṱuwo thu tshifhaṱuwo.

Ndo no vhuya nda dzhia tshifhinga kha nda awela kha nyanḓadza nḓivho. Ngo ri nda ndi tshi kho ṱoḓa u lavhelesa kha zwa pfhunzo. Nda ndi kho ṱoḓa u lugisela dzi exam dze nda vha ndi khou dzi ita yunivesithi.

Nṋe ndi vhona uri nyanḓadza nḓivho yo khwinisa vhudavhidzani nga uri hezwi u fhano South Africa uya kona u vha u tshi khou davhidzana na muthu are america. Uya kona u vha u tshi khou davhidzana na muthu are London ni kho amba zwavhuḓi. Hu ni tshi khou amba zwavhuḓi ni tshi kho text nia founelana na ita na dzi video call na founu na amba zwavhuḓi badi.

Ndi linganisa tshifhinga tsha nyanḓadza nḓivho nga nga dzi awara awara. Hu na dzi awara dzine nda shumisa puḽatifomo ya dzi Whatsapp dzi TikTok. Nda vha na awara ine nda vha ndi khou awela ndi khou vhala bugu kana ndi tshi khou bika.

Mushumo une nyanḓadza nḓivho ya ita vhutshiloni hanga ndi uri ndi a kona u vha ndi tshi khou davhidzana na mashaka anga. Ndi tshi khou wana uri hu kho itea mini vha tshi khou nṱalutshedza uri hu kho itea mini mahayani. Ndi khou davhidzana na dzi khonani dzanga kharali ndi tshi khou vhona u nga ri ndi ḓo lenga mushumoni. Ndi a kona uri ndi vhudze manedzhara uri ndi ḓo lenga fhedzi u swika ndi ḓo swika.

Ndi a tevhela zwigwada zwa tshitshavha na zwa zwipo ndi vha ndi tshi khou zwi tevhela uri ndi kone u vha ndi khou wana uri hukho itea mini kha zwipo. Kha maṅwe mashango hu vha hu khou itea mini na fhano ndi a kona u vha ndi khou wana mafhungo uri hu vha hu tshi khou itea mini.

Vhupfiwa hanga ndi uri nyanḓadza nḓivho i thusa nga maanḓa musi zwi tshi ḓa kha mafhungo. Ngauri mafhungo a ṱavhanya u swika kha dzi nyanḓadza nḓivho sa izwi zwa zwino vhathu vha dzula vho vha vho fara dzi founu dzavho. Tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha kho itea vha a kona u vha vha tshi khou rikhoda vha khou poster kha dzi nyanḓadza nḓivho nga u ralo.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo no vhuya ya nthusa nga tshifhinga tsha shishi. Ngo uri hu na tshifhinga tshe ndavha ndo hanganea zwa vhukuma ndi sa ḓivhi uri ndi ite mini. Mara nda kona u tshi dzhena kha puḽatifomo ye ndavha ndi live. Ndi tshi khou ṱalutshedza vhangana vhanga vhono ntevhela uri hukho itea so na so ndi khou humbela vhathu vha nthuse na nga ngoho vha nthusa.

Ndo no vhuya nda ṅwala zwithu kha nyanḓadzamafhungo zwe zwa vha zwi khou ḓivhea. Zwe nda ṅwala ndi ho vha hu khou tamba Orlando Pirates. Nda vha ndi tshi kho ṅwala uri Orlando Pirates i kho ḓo wina hoyunoni khaphu ya MTN na nga ngoho Orlando Pirates ya a wina khaphu ya MTN.

Zwine nda zwi takalela nga maanḓa nga nyanḓadzamafhungo ndi uri i a kona u ḓivhadza mafhungo a tshi kho fhedza u bvelela zwino. Na uri vhathu vha hanefhaḽa kha nyanḓadzamafhungo kharali hu na zwithu zwo iteaho zwo bvaho nnḓa ha nḓila vha a kona u amba uri hezwi zwithu zwo bva nnḓa ha nḓila. Arali hu na muthu ane u kho ṱoḓa u thusa ane u kho ṱoḓa dzi donation vhaya kona u ṱangana ri a kona u ṱangana sa tshitshavha ra donater.